Ka pono ya ka dibaka tse kang metse toropong, di bula, di . Hobane ho na le boetapele bo matla, moroho o tsitsitseng le tshebetso e hlophisehileng ya mekgatlo ya mmuso le private. Hape ba kenya tjhelete ho ditirelo tsa motheo tse kang motlakase, metsi, ditsela le poloko, polokeho. Ho na le taolo e molemo e tlhokomelo e sa felleng ho feta dibaka tse ding moo ditirelo di hlolang, di kgeswa, kapa di hlokomoloha. Tshebedisano ya setjhaba le mmuso le yona e kenya letsoho hore dibaka tse jwalo di bulele le maemong a matle.

Tjhe, ha se maikarabelo a monna ale mong ho jara tsohle kajeno bophelo bo fetohile basadi le bona ba sebetsa, ba kenya letsoho ditjheleteng tsa lelapa. Hwa hlokahala hore maikarabelo abelwang hore bophelo ba lelapa bo se mojaro ho motho a le mong. Ha ho tluwa tabeng ya ditjhelete, qeto ya ho qetela e lokela ho etsuwa ka kopanelo, eseng ke monna feela. Ho thusana ho mmoho le ho hlomphana ke tsona tse thusang ho re lelapa le atlehe. Monna ha a le ha a lahle maikarabelo, empa o lokela ho sebetsa le molekane wa hae.

Ha diphoofolo tsa ka di natafala ebile sebaka se le se nyenyane. Ke tla etsa tse latelang sa pele, ke tla batla sebaka se seholo, mohlomong ka thoko ho toropo kapa polasing moo di ka phelang hantle le ho ba le bo boko . Sa bobedi, ke ka fana ka tse ding hoba ba bang ba ka di hlokang kapa ba ka di hlokomelang hantle. Sa boraro ke ka etsa moralo o ntjha wa ka ho ya dibaka tsa ho tsona, ho netefatsa hore di sa ima kapa ho lwantshana. Ka tsela ena ke boloka bophelo bo botle ba diphoofolo le ho netefatsa hore di phele ka bonolo le polokeho.

Ke kile ka ya lenyalong le le monate haholo le neng le tshwaretswe kantle tlasa ditente tse ntle le mmino o motle. Motho e mong le e mong o na apere hantle mabenkeleng a ho ja, a dino a ne a tletse. Monyadi le monyaduwa, ba ne ba thabile, ba bina le ho tjeka le baeti ho nne ho ena le dipapadi, ditshebetso tsa meetlo le maikutlo a mofuthu a lelapa. E ne e le letsatsi le tletseng thabo, ho qoswa maikutlo le lerato ke lo hopola ka lerato le tebello ya lenyalo le le letle.

Ee, ke ka kgona bophelo bo jwalo empa bo na le mathata le mmeleng. Ke a bo rata hobane bo fanang ka menyetla e mengata mesebetsi e mengata, mabenkele a haufi le ditirelo tsohle tsa bohlokwa. Empa hape bo potlakile haholo. Ho na le lerata, ho petetsana le ho se be le sebaka se le se lekanang. Ke tla bo kgona haeba ke na le boikemisetso. se hlophehileng le sebaka sa khutso ha ke le lapeng. Bophelo bo toropo bo hloka mamello le taolo e ntle ya nako.

Ee, ka maikutlo a ka ditjhaba tse ding ha di etetse Afrika Borwa, di thabela dijo tsa rona haholo. Dijo tsa rona di monate di fapane ebile di na le tatso e kgethehileng jwalo ka chakalaka, le . Hape re na le meetlo e fapaneng. Ka hoo, dijo di bontsha setso sa rona. Baeti ba rata ho leka dijo tse fapaneng le ho ithuta mokgwa wa rona wa ho pheha. Sena se ba fa boiphihlelo bo ikgethileng. Mme se ba etsa ho re ba rate naha ya rona le setso sa rona haholo.